O akanya gore dithulaganyo tsa tshegetso ya loago di na le seabe sefe mo go obameleng go balwetse dikalafi tsa HIV le TB? Fa re tshegetsa ba bangwe ga ba tshabe go nwa dipilisi tsa bona, ga ba tshabe go itlhokomela ka dinako tse tsotlhe. Jaanong fa re sa ba tshegetse, ba tlo phela ba iphitlhile ba tshaba go nwa treatment-e ka dinako tse tsotlhe ka gonne ba ipotsa gore batho ba tla reng gongwe ka nako ya tshwanetseng a nwe dipilisi ka yone o ko bathong o tlo tshaba go nwa, jaanong fa re tlhokomela batho ba ka dinako tse tsotlhe re ba tshegetsa ba tlo iphothulogile mo moweng ba dire se se tshwanetseng ba nwe treatment-e ka nako ka nako.

Bua ka kotsi ya borukgutlhi jwa kalafi ka ditlhare le dipholosi tse di tshepisang diphelelo tse di feteletseng mme o tlhalose ka fa batho ba itshireletsang ka teng. Bokotsi jwa borukgutlhi jwa kalafi ke gore, dipilisi tse dingwe batho ba kgona go di tsaya ba ile go di rekisa, ba di dirise fo mekgwa e e sa siamang jaaka di-drugs jalo. Jaanong dipilisi di tlhoka gore di phele di sireleditswe, fa o filwe dipilisi tsa gago o lwala nna o di tshegeditse ka dinako tse tsotlhe o dinwe sentle, le tsone o tshwanetse o dinwa sentle ka gonne di kgona go go lwatsa fa o di fetisa, bangwe ba ipolaya ka tsone.

Ke dikgopolo dife tse di tlwaelegileng tse di fosagetseng ka melemo e e tlwaelegileng mme batlamedi ba tlhokomelo ya kalafi ba ka rarabololwa jang matshwenyego ano? Dikgopolo tse di tlwaelegileng tse di fosagetseng ka melemo e tlwaelegileng ke gona gore batho ba dirisa ditlhare for dilo tse di sa nnang pila, ba bangwe ba ipolaya ka tsona, ba bangwe ba di rekisa ba di dira di-drugs. Jaanong, go tshwanetse go fokotsiwe bogale ba medication, e nne fela o dire tiro e e maleba fela gore ga motho a tshwere ke tlhogo o fodise tlhogo e seng gore di bolaye motho.

Ke ditlamorago dife tse banna ba ka itemogelang fa ba sa thibele bojalwa le kotsi? Diokobatsi le bojalwa di kgona go dira di-accident-e, di dira dintwa, di dira di-rape-i, jalo le jalo. Motho fa a nole jwala o feletsa a dira dilo tse di tlhakatlhakaneng o lebala se se matshwanedi le se e seng matshwanedi. Jaanong, banna ba tshwanela go fokotsa bokotsi jwa jwala bo ba bo nwang le diokobatsi.

Jaaka gantsi batho ba sa kgone go fitlhelela di-clinic tsa bone ka gonne di sekgala magareng ga bone, o ne o akanya gore go ka dirwang go se nne le a gore ba tlhoke go iponela dipilisi tsa bone ka nako e e beilweng? Nna ne ke akanya gore, beke nngwe le beke go nne le batho ba ba tsamaisiwang mo motseng go tsamaisa di-treatment-e tsa batho kwa malapeng, gore mongwe le mongwe a kry-e treatment-e ya gage ka nako a sa tshabe ope, a sa iphitlhe, e mo latelele kwa lapeng, batho ba ba fiwe transport-o e ba romelelang ko mantlong ao.

Go tlhomama mo batlhokomeding go ama jang boitekanelo jwa bagolo ba ba godileng ba ba mo tlhokomelong? Go thusa bagolo gore ba phele ba phuthologile, ba itumetse ba itse gore kwa ba leng teng ba a ratiwa, ba tlhokomelesegile, ba na le bone ka dinako tse tsotlhe go sa tshwaneng le magae a ba tswang ko go ona gongwe ne ba ba kgoboketsa ka mafoko gore o godile, ga o kgone go ikapeela ba sotlega, jalo le jalo.

Akanya fela o le motlhokomedi wa bagodi o ka dira jang gore tlhokomelo ya gago e tsamaisane le ditlhokego tsa motho ka bongwe tsa mogolo yo o godileng? Sa pele, ke tlo ba tshwara ka go tshwana, mme ke itse makoa a bona le malwetse a bona. Ke ba ithute jaaka bana ba bannyane ke ba simolole kwa ntlheng, mongwe le mongwe ke tlo mo ithuta, mongwe le mongwe ke tlo itse gore ke eng se a se ratang, ke eng se a sa se rateng. Mongwe le mongwe ke tlo itse gore ke eng se a se jang, ke eng se a sa se jeng, ke eng bolwetse ba gage, ke eng bokoa ba gage? Jaanong, foo ke tlo ba tshwara ka go lekana, ole ke a itse gore bolwetse ba gagwe ga bo tlhoke modumo, ga bo tlhoke terama, bo tlhoka lerato. Ba botlhe ke tlo ba bontsha lerato, ba botlhe ke tlo ba tlhokomela ka lerato le le lengwe. Foo, bagolo ba tla itumela ba tla bona boitumelo ka dinako tsotlhe

Fa ke bua le motho yo o nwang jwala sa pele, ke tlo simolola ke mmotsa gore go tlile jang gore a nwe jwala gore ke kgone ke itse gore mathata a gage a fa kae? Gongwe o na le mathata a a mo isitseng ko jwaleng, ga e le jalo re tshwanna ke go simolola ka mathata a gage re simolola ka go advisor ka mathata a gage gore a thusege jang, fa e le bothata ba madi ke simolola ke mo advisor gore a batlane le mosebetsi wa diatla le teng mo ke tla mo thusa go dira bo di-Curriculum Vitae jalo le jalo, then ke mo lemose gore botlhokwa ba go tlogela bojalwa ke eng, jalo o tla itse se se maleba le se se seng maleba.

Go na le batho ba ba sa dumeleng mo mekgweng ya setso jaaka go itlhatswa, o akanya eng ka ntlha e? Mongwe le mongwe o na le tumelo ya gagwe, mongwe le mongwe o phedisiwa ke tumelo ya gagwe. Go na le batho ba ba kgonang go phela ba sa dire dilo tseo gotlhelele, go na le batho ba e leng gore tumelo ya bona e foo fa ba sa dire dilo tse maphelo a bone ga a kitla a kopana. Jaanong, mongwe le mongwe o sela se tumelo ya gage e mo rutile sone morago. Fa batsadi ba ne ba dirisa ditlhare go itlhatswa o tla itlhatswa, fa batsadi ba ne ba dirisa letswai le le gorofo go itlhatswa o tla le dirisa, fa batsadi ba gago ba ne ba sa dirise sepe gongwe le wena ga o na tumelo eo ga o kitla o dumela ga gona bothata.